Ke dirisa data go tswa kwa Telkom, ke e reka ka diranta di le lesome le barataro, mme e tsaya sebaka le go fela. Gore ke tlhophe e botoka mo go tsone tse dingwe, ke lebelela madi a kwa tlase a ke tshwanetseng ke go a lefelela.

Ke dirisa data go tswa kwa Telkom, ke e reka ka diranta di le lesome le barataro, mme ebile e bereka bosigo le motshegare, e tsaya beke le go fela. Gore ke tlhophe e e botoka mo go tsone tse dingwe tse, ke lebelela madi a kwa tlase a ke tshwanetseng ke go a lefelela.

Ke rekile data ya me ka diranta di le masome a mabedi, mme e tse re beke le go fela. Gore o reke data, o tshwanetse ke go lebelela lobaka le o tlileng go e dirisa le tlhwatlhwa ya teng.

Nka rata go nna le data ya di-gig-e di le lekgolo, mme nka rata gore e tsene ka letsatsi la ntlha la kgwedi.

Five G e ka tokafatsa lefatshe le mafaratlhatlha a Aforika Borwa, mme madirelo a e leng gore five G a tlile go a tswela mosola ke mabenkele, diyunibesithi le dipetlele. Mme ditšhono tse di tshwanang le tirisanommogo le mmereko wa remote, ke tse e leng gore ke ditšhono tse di tlileng go tswa mo five G.

Go tsenya data, o dirisa dinomoro tse di lesome tse di fitlhelwang mo receipting e tswang kwa lebenkeleng, mme o tobetsa star nngwe robedi robedi hash.

Data ya me ga e fela pele morago ga nako, ke dira bonnete jwa gore ke reka e nngwe. Mme gore ke netefatse gore e bolokesegile, ke dira bonnete jwa gore ke a e tima morago ga tiriso.

Ke reka mowa, mme morago ke o fetola gore o nne data. Re ka boloka madi ka go lebelela di-offer-a tsa data tse di tlhwatlhwa tlase.

Nna le tsala ya me re ka aroganya data re le kwa mafelong a fapa-fapaneng, mme gore re atlege fela re tshwanetse ke go dira bonnete jwa gore re dirisa ditirelo tsa Telkom-o rotlhe.

Ke nagana gore ga di kake di a fetoga ka gore tlhwatlhwa ya data e phela e oketsega. Mme ke nagana gore le fa dithulaganyo tsa data tse di farologaneng di ka nna teng, ga di kake di a re tswela mosola ka gore tlhwatlhwa ya teng e kwa godimo thata. Diphetogo tsa data di tlile go ama badirisi ka tsela e e sa siamang, ka gore di a tura.

Ee, ba ka dirisa megala e botlhajana ka gore e ba neela bokgoni jwa go dira tiro e batlang patlisiso ya kwa sekolong.

Bana ba ba leng ko sekolong, ba palelwa ke go itirela dipatlisiso ba dirisa tlhaloganyo tsa bone, mme ba tshepa gore thekenoloji le AI di tla ba thusa, mme ebile ba kopisa go tswa mo go yona.

Thekenoloji e tlhabolola di-App-o tsa rona tsa megala e botlhajana, mme di-App-o tse di ka go tsietsa, di kgona go go fetola mmala wa letlalo mme di bue le maaka.

Thekenoloji e a gola, ka gore borra thekenoloji ba lemogile gore thekenoloji e dira gore re fitlhelele dilo di le dintsi ka bonako.

Ke kgona go dira difilimi ka maitirelo, batho ba kgona go dira ditiro tsa bone ka maitirelo, e fela ga ba itse go dirisa dikakanyo tsa bone.

Ka gore botlhale jwa batho bo na le maikutlo, mme botlhale jwa maitirelo ga bona maikutlo, ke ka go botlhale jwa maitirelo ga bo kitla bo tshwana le jwa batho.

Batho ba ne ba amega ka tsela e e siameng, ka gore maitirelo a ne a kgona go dira kalafi kgotsa go dira kalafo ya lemao la COVID.

Di-chatbot di fetola batho ka bonako, mme bathusi ba inthanete bona ba tsaya nako go go thusa.

Batho ba boifa go dirisa botlhale jwa maitirelo ka gore maitirelo ga a tshepagale, mme ke motšhini e seng motho. Ditlamorago tsa go dirisa maitirelo kwa tirong, ke gore batho ba tlile go rakiwa ka gore maitirelo a dira tiro tsa bone.

Didiriswa tse di botlhale mo maphelong a rona, ke metšhine ya go dira gore re kgone go itlhola malwetse a a farologaneng gore ga re a fitlhela re kgone go ya tleliniking ka bonako.

Didiriswa tse di botlhale di tsweletsa go fetola tsela e re tshelang ka yone ka go dira gore re fitlhele thuso ya tshoganyetso ka bonako, go sa tlhokagaleng gore re tsenya batho ba bangwe. Didiriswa tse di botlhale, di dira gore re ume tiro ka bonako mme di dira gore go nne le tirisanommogo e e nonofileng.

Ke solofela gore didiriswa tse di botlhale di tla tokafatsa Lefapha la Boitekanelo ka go fitlhela kalafi ya malwetse a mantsi a leng mo nageng ya rona.